Umdlali endimthanda kakhulu ebedlala lo mdlalo nguMichael Jordan. Ebengumdlali ebezinikezela xa edlala kwaye ebethandwa kakhulu ngabalandeli. Engumzekelo kulutsha ethanda naye ukukhuthaza ulutsha ngokubaluleka kwalo mdlalo.

Imidlalo exhaphakileyo kwizikolo zaselokishini yibhola ekhatywayo, iqabakamba, kunye ne-rugby. Kodwa oyena mdlalo udlalwa kakhulu nomdlalo okhathalelelweyo yibhola ekhatywayo.

Xa ungumntu ongena kwezoshishino into ebalulekileyo funeka ube nomonde, uyithande into oyenzayo, usebenze ngozikhanda, ukwazi ukuthatha uxanduva.

Imidlalo ekunoyicebisa umntu uba makayidlale kwi-intanethi yimidlalo efana needominosi, idrafti. Loo midlalo ibalulekile kakhulu ekuvuleni ingqondo yomntu kuba uyacinga xa udlala yona. Kungakumbi kubantu abatsha ndingabakhuthaza uba mabayidlale loo midlalo leyo.

Imidlalo endinokuyithanda ibe khona kwisikolo esifunda umntwana wam yile midlalo inqabileyo kubantwana abantsundu. Imidlalo efana neqakamba, i-tennis, ii-hockey.

Isikolo sam singanomthetho ongqongqo ukuqinisekisa ukuba abantwana bayafunda kwaye bafumana umgangatho wemfundo ophakamileyo. Abazali ndingababizela umhlangano ndibaxelele ngefowuni ukuba umntana obonwe esebenzisa ifowuni eklasini iza kuthathwa loo fowuni ayinikwe xa kuvalwe izikolo. Umzali makayazi loo nto kwaye alungelane nokumelana nayo kuba ngumthetho wesikolo ukwenzela uphucula imfundo yabantwana besikolo.

Akukho mnandi ukutyiwa kwezemidlalo kuyatyhafisa kakhulu, kodwa kulapho sifunda khona ukomelela nalapho sifunda khona ukulungisa amaphutha wethu ukwazi siqhubekeke nobomi.

Xa ungumdlali wezemidlalo udlalela iqela elaziwayo uba semehlweni wabantu abanintsi kwaye uba ngundabamlonyeni kubantu abaninzi. Loo nto yenze ukunike ithuba lokuxhomana nabantu abanintsi ngakumbi abaphume idlanza kwezemidlalo, nabadlalela amanye amaqela ukwazi ukuthetha nabo ukwenzela ukhulise ikamva lakho lezemidlalo.

Njengomzali wonke ndingadana ndidumale xa ndisiva umntana wam esithi akafuni ukuqhubekeka nezifundo zakhe kuba efuna ukwenza imali kwi-social media. I-social media leyo ndiyaziyo ukuba ayinangomso liqhakrazileyo ixhomekeke kwinto oza nayo ngaloo mzuzu ekuthandweni kwayo ngabantu. Xa kuphele uthando ebantwini imali ayikho.

Mna lo mntana ndingamcebisa ngelithi makachithe ixesha lakhe elininzi kwizifundo zakhe, afunde iincwadi zakhe, asebenzise i-intanethi kwizinto ezifunwayo esikolweni sakhe. Le midlalo ayidlalayo yeintanethi ayizumsa ndawo, angayidlala xa kuvalwe izikolo.

Inkulu kakhulu indima edlalwa ngabaqeqeshi kwezemidlalo kubantwana besikolo, kuba babafundisa indlela yokudlala ezemidlalo, indlela yokuziphatha, nokubaluleka kwezemidlalo ukuze baphuhle kwisakhono sabo sezemidlalo.